Go na le dilo di dintsi tse eleng gore di sekasekwa ke bank-a fa go na le kopo e leng gore e tsentswe ya sekoloto sa mathomo ba tla check-a kgotsa ba tla ile go sheba gore a na o kgona go duela dikoloto tsa gago tsotlhe ebile ga gona dikoloto tse e leng gore o di tshwere ko morago kgotsa o tlholega go di patala ke tsone tse eleng gore di botlhokwa tse eleng gore bank-a e tlile go di sekaseka pele ba ka gofa sekoloto.

Go adima tšhelete hisetori ya gago ya go adima tsona dikoloto ke yona e tlileng go bontsha gore o modueli o e leng gore o duela sentle kgotsa ga o duele sentle ka gonne go tlile go bonagala gore go na le maduo a e leng gore a santse a saletse ko morago kgotsa ga o a patele ke moo bank-a e tlileng go bona gore ga o motho o leng gore ba ka mofa sekoloto se eleng gore wena wa se tlhoka, ebile se ka tokafatsang boemo bo ga e le gore o lebane le bone ke gore o duele dikoloto tsa gago o di hetse ga o hetsa ka tsona e be e le gone e leng gore o dira kopo ya tšhelete ko dibank-eng seno se tla dira gore go be bonolo gore o kgone go thola yona tšhelete eo e leng gore o ile go dira kopo mo go yona.

Diphoso gantsi tse di nang le go direga ke gore o seke wa itse dinomoro tsa motho eleng gore o tlile go go thusa ka confirmation ko tirong ya gore ke nnete o dira fano kgotsa o sokole ka dilo tsa go tshwanagana le pay slip-i e leng gore e teng fela ko tirong ga ba e ntshe ka nako. Ke tsona tse dingwe tse di ka irang gore kopo ya gago ke ya sekoloto karata ya sekoloto di se ka tsamaya sentle fela fa e le gore o lukisa di pampitshana tsa gago o di beya gaufi le wena ebile o di lukisa ka bonako ke yone e ka irang gore dilo tsa gago di tsamaye sentle le fa o duetse melato ya gago e o naleng yona go sena melato e leng gore e na le maduo a e leng gore ga ise a patelwe.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto sa gago ka gonne ga o sa buise sentle o ka ithola e le gore o se o sign-etse dilo tse eleng gore ga wa dumelana le tsona o ka thola e le gore maduo a o tshwanetseng gore o a duele kgwedi le kgwedi a palamane thata ebile a tlhwatlhwa e godimo. O ka thola e le gore o dumeletse gore ba ka go nkela koloi ya gago kgotsa ba ka go nkela ntlo ya gago jaanong go botlhokwa thata gore pele o ka sign-a kgotsa pele o ka dumelana le ba bank-a kgotsa ba go adimang madi gore o ka tswelela pele le bona e be e le gore o a itse gore maemo le melawana ya teng di tsamaya jang.